O ka tlhoka pampiri ya pasa ya hao, setefikeiti sa marematlou le bopaki ba go bontsha gore go nale yunibesithi e go dumetseng.

O tlhoka pasa ya gago le pampiri ya go bontsha gore o gola bokae, le pampiri ya go bontsha gore o na le dikgwedi tse tharo o dirisa banka e rileng.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya o adima madi e ka ama kopo ya gago ya o adima madi, ka gonne ba tlo go lebelela gore o patela jang ebile o patela ka nako na. O ka dira se go se o tokafatsa ka go duela madi ka nako le go se tseye nako pele o ba duela.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go se tlatse foromo sentle, go tlhoka ditokomane tse di tlhokegang. O ka tlhomamisa gore kopo e tsamaye sentle o tshwanetse go bala melawana le go tsenya tshedimosetso ya boammaaruri.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo, ke gore o kgone go itse tumelano ya gago le bona le gore o kgone go itse ditokelo tsa gago.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta o ka kgona go itse gore o ka kgona go duela na, le gore o ka kgona go itse gore le fa o duetse o ka nna le madi a a go salelang.

Ba lebelela pele gore o a dira naa kgotsa go na le madi a go tsenelelang naa, mme ga ntsi go bulwa morokotso wa go bula sekoloto ka go lebelela gore o ka kgona go duela bokae kgwedi le kgwedi.

Tse di molemo ke gore o kgona go adima madi nako e nngwe le e nngwe a o a batlang ebile o kgona go a dirisa nako e nngwe le engwe, tse di borai ke gore madi a o a adimileng a tshwanetse go boa a na le dinamane.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o dirisa madi a fetang a o a adimileng mo akhaontong ke overdraft fee, interest e kwa godimo, penaty fee fa o sa duela ka nako. Di ka tilwa ka go lekola madi a akhaonto ya gago ka metlha.

Dituelo tse di dirisang ke dibanka a fa o dirisa madi a mantsi di ka fokotsa madi a haho, mme seo se ka oketsa dikoloto tse dingwe, mme ditsela tsa go fokotsa ditshenyegelo ke go boloka madi pele ga nako gore o sa tsena mo overdraft.

O ka bula banka ya go madi kgotsa o ka adima banka madi, mme seo se ka go thusa gore fa o tlhoka tšhelete o kgone go ya ko bankeng o etsa kopo ya madi ka ntle ya gore o nne le madi a mantsi a o a patelang.

O tshwanela ke go ya kwa bankeng le madi a naga ya haho mme o ye go fetola madi a naga ya gago ko madi di a naga e o yang ko go yona. O tshwanetse gape le go itse value ya madi a naga e o yang ko go yona.